Go tshameka metshameko ya kgaisano, go ka nna tsela ya go fenya madi le go itlosa bodutu, ka go itumedisa le go tokafatsa bokgoni jwa gago.

Ee, metshameko mo megaleng e ka fokotsa go tshameka ga namana, fela metshameko ya internet, e thusa go tsweletsa metshameko.

O ka leka Call of Duty kgotsa Free Fire, ke metshameko ya kgaisano e e tseneletseng, e tshamekiwang le batho ba bangwe mo inthanete, e le le kotsi, e le monate, mme o ka ipaakanyetsa go gaisa ba bangwe.

Didiriswa tsa seileketeroniki di dirile gore metshameko e tshamekiwe ka tsela e e kgatlhang, ya se gaisano. Le gore batho ba kgone go tshameka mmogo le ba bangwe, ba ba kwa mafelong a sele ka inthanete.

Se ke se ratang thata ka metshameko ya seileketeroniki, ke gore ke kgona go itlosa bodutu, go gaisa nako le go itira botsala le batho ba bangwe. Ke se rata ka gonne e tlisa kgaisano, kgatlhego le boitapoloso mo nakong e nngwe le e nngwe.

Fa motho a batla go tshameka motshameko wa mo inthaneteng, o tshwanetse a nna le data e e lekaneng, kgotsa Wi-Fi, mogala kgotsa computer-ra. Metshameko e e tumileng ya mo inthaneteng, e akaretsa Free Fire, Call of Duty Mobile le FIFA mobile.

Go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o sa kgaotse, go ka ama botsogo le nako ya gago. Free Fire ke mmamoratwa wa me, ka gonne o monate, o na le kgaisano le botshepegi.

Metshameko ya mo internet, e tlhoka data gore e o kgone go buisana le babapadi ba bangwe ka nako ya nnete, o tlhoka data, internet-e e e tseneletseng le seletsa se se tshwanetseng.

Batho ba tshameka bosigo ka gonne, go na le khutso le data e nnye, fa a sa batle data e turang, a ka reka night bundles kgotsa a tshameke metshameko e e sa jeng data.

Metshameko ya mo inthaneteng e ruta kgaisano, e thusa go itlosa bodutu le go rotloetsa kgatlhego. Bogologolo, ga go a ka ga nna le inthanete le didiriswa tse di tlhokegang.

Dikotsi di akaretsa batho ba ba sa dumelaneng, go senyega ga nako le dikotsi tsa maikutlo, go bolokega, seabe le tshedimosetso, itlhophele nako, itshware sentle.

Batho ba magaeng ba tshwenngwa ke go sa itse go dirisa metshameko ya internet, metshameko e e motlhofu jaaka Candy Crush, Among Us.